Ndingazama. Uba kukhona omnye apha eklinikhi okwaziyo ukusebenzisa izandla, ndicele yena. Uba akekho, ndingazama ndingazama. Xa uzama ukuthetha ngezandla, ubani uye akuve. ndingazama uba ndizame ukuthetha naye. Mhlawumbi ndibhale naphantsi uba le nto ayibone, le ndithetha ngayo. So, ndingenza iinzame zokusebenzisa izandla zam ukuzama ukumcacisela ngale nto endithetha ngayo nokuba ndizawukhomba ngamanye amaxesha, ndingazama kangangoko.

Yimeko engandothusa ngoba loo nto ingandixelela uba mhlawumbi kukhona into ayenzileyo eyamenza uba abe uchanabeke ekufumaneni eli gciwane. Ngoko ndingazama ukuqonda isizathu soba afune ndimkhaphe uba ingaba ikhona na into eyenzekileyo, ukuze akwazi ukuncedwa xa ngaba ikhona.

Izibhedlela kunye namaziko ezempilo ayabafundisa kangangoko abantu ngokubambelela kunyango. Kuba bayacetyiswa ngoba bamele batye ukutya okusempilweni, basele amapilisi namayeza abo rhoqo, bakhunjuzwe ngeentsuku abamele uba baphinda ngazo kwezi zibhedlela baze bayofumana unyango. Benza konke okusemandleni.

Yahluke kakhulu umba wokusabela kwezicelo ezingxamisekileyo ezilalini nasezidolophini, kuyakhawuleza ezidolophini. Ezidolophini yonke into iyakhawuleza. Bayakhawuleza ukusabela khona isizathu andisazi. Mhlawumbi sibethwa ziindlela emakhaya or okanye sibethwa kukuhamba kade kwezinto, kodwa ezidolophini kuyakhawuleza kunasezilalini.

Kuye kuthi qatha iimpawu nesi sifo, ukukhohlela, amaphaphu onakeleyo. Kuthi qatha ukubila kukabani enoba akutshisi. Kuthi qatha uba esi sifo siyosulela xa ubani ekhohlelelwe ngumntu onaso, esecaleni komntu onaso, esitya ngento yomntu onaso engakhange ihlanjwe njengecephe. kuthi qatha ezo zinto.

Akulocebo elihle eli kuba usenokugula. Uzibeka engozini yokugula aze abe semngciphekweni wokugula aze asweleke. Ngoku ndinokumcebisa ndizame nokumxelela ngeengozi zokuba amapilisi ahlale ewasela. Abanye abantu baye basweleka, abaye bewayeka. Abanye baye bagula kanobomi, ngoko ndinokumcebisa ukuba ukuba ufuna ukuphepha ezo zinto, kumele aqhubeke esela amapilisi.

Ndicinga uba aba bafana bangamakhwenkwe babonelana kwaba badala. Abantu abadala bayabahlukumeza abantu abangoomama, babaphatha kakubi. Kusenokwenzeka laa makhwenkwana ahlala kumakhaya apho abakwazi ukubona umzekelo ololo hlobo aze nawo azeke emzekweni, acinge uba yinto elungileyo lena nefanelekileyo.

Ndingaqiniseka uba ndibhalela iSebe lezeMpilo naphi na apho ndimele ndibhalele khona ukuze ndazise le ngxaki. Ndize ndikwazi uba ndiyazise le ngxaki ilolu hlobo ukuze kukwazi ukuthi amayeza athunyelwe. Ngoko ndingaqiniseka ukuba le ngxaki lena ndiyayazisa apho ndimele ndibhalele khona, ndazise khona.

Ndicebisa uba ukhawuleze le ntloko uyise esibhedlele okanye kugqirha kuba kusenokwenzeka ukuba ibika ingxaki, isenokwanda nokwanda. Ngoko kubhele ukuyisa kusekwangoko, kusengethuba, kuze bakhawuleze ukwazi uba yintoni le ibangela le ntloko ngoba kusenokwenzeka ukuba ingxaki yona inkulu.

Uxolo, mama, ndiyaziva ezi zimvo zakho kodwa andivumelani tu nazo. Lubalulekile ucwangcisontsapho kuba ubani kufuneka aqiniseke uba ngaphambi kokuba abe nomntwana, ukulungele ukuba nalo mntwana. Abantwana abanintsi abazalwe ngabazali bengakabalungeli, kuye kwabangela iingxaki ezininzi oko. Ngoko kubhetele uba ubani acwangcise, aze aqiniseke ukuba ukulungele ukuba nalo mntwana. Uzamkhulisa ngendlela efanelekileyo.

Oh, ndiphawule le ngxaki apha esikolweni yoba akukho titshala onoqeqesho olusisiseko lwe-first aid. Ubaluleke kakhulu lo titshala kuba iingozi esikolweni zivela nanini, ngoko kubalulekile uba abe khona ukuze akwazi ukunceda lowo mfundi okanye lowo titshala athe ehlelwa yingozi. Kubaluleke kakhulu kuba ngoku ingozi isenokwehla abe engekho utishala onolu qeqeshesho, uze umonakalo ke ngoku ube mkhulu kunoba ubunokuba njalo. Ndicebisa uba abe khona utishala onoqeqesho lwe-first aid ukulungela iimeko ezinjalo.

Ndingayithethelela ngokuthi ndithethe nabezemfundo. Ndiyichaze le ngxaki uba abantwana bafenele ukuba baqhubeke nemfundo kuba xa ehlala, uzawushiyeka ezifundweni zakhe. Ngoko kumele aqhubeke nemfundo ukuze angashiyeki ezifundweni kuba unelungelo lokufunda umfundi.

Ndicinga uba oku kuthetha uba mhlawumbi yonke le nto ichatshazelwe yindlela aphila ngayo. Isenokuba yindlela atya ngayo, isenokuba zizinto ezimchaphazeleyo ebomini bakhe. Ngoko ziye zabangela uba igazi lakhe lixinezeleke ngendlela ephezulu.

Ndingamcebisa mna uba avele aye emapoliseni ayoyibika le meko, ayommangalela ngoba ukuxhatshazwa lulwaphulomthetho ngokwalapha kweli. Ngoko ndingathi makayomangala, ndimncedise njenjalo.

Ndingazama noba yinto yokufunda ukuhambisa ixesha okanye ke noba isefowunini or noba liphephancwadi, phephandaba. Into yokuzilibazisa noba yintoni, ndiqiniseke ukuba ihambisa ixesha.

Ndize kuni ngombandela wentombi yenu uSoso. Indixelele ukuba ikhulelwe ibe iyoyika ukunixelela. Bendinicela uba, ndiyayiqonda kona uba kusenokwenzeka niyacaphuka yile nto. Kodwa bendicela uba nizame ukungakhupheli umsindo kumntwana, sele yenzekile le nto. Nizame ukuba ningakhupheli umsindo kuye ngokucaphuka kwenu.

Mna bendicebisa uba sizame ukubhalela iSebe lezoKutya ukuba liqinisekise ukuthi ukutya kuyafika kwesi sikolo. Sizame nokuba kungongiwa ngeziphi iindlela. Ngokomzekelo, singabeka umntu ozojongana nendlela ekuphekwa ngayo ukutya. Qiniseke ukuba kuphekwa ngendlela ezokwenza kuhlale ixesha elaneleyo, kungamoshwa.